Ukunciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka, ukuzivocavoca, umzimba ohambisana nezimo nezemidlalo kusiza ukukhipha ama-edofini emzimbeni okungamahomoni ajabule esijabulisayo futhi asizwe ukunciphisa amazinga okucindezeleka nokukhathazeka ukwakha ukwethembana, ukubamba iqhaza kwezemidlalo.

Ukujoga okumnandi okade ngikungabaza ekuqaleni ngesizathu sokubhuka ukukhathala nobuhlungu kwamamasela. Kuthese ngokuqala ukujonga isonto lokuqala lalinzima koda kuthe ngokujwayela kokujoga njalo ngagcina sekumnandi amarizalthi ayesevela sengiwabona amamasela ibhekhi .

Izinhlelo zemidlalo ziyasiza kakhulu ukukhuthaza ukubambisana nokusebenzisana. Imidlalo idinga ukuthi abadlali basebenzisane ukuze bafinyelele umgomo ofanayo, okwakha ubudlelwano obuqinile ukudala amathuba okuxhumana. Abantu abahlukene bahlangane endaweni eyodwa ngenxa yezemidlalo okubavulela amathuba okwazana nokwakha ubungani. Ukukhuthaza ukuziqhenya ngomphakathi. Lapho imiphakathi ehlangana ukweseka amaqembu noma abasubathi basendaweni kwakha umoya wobumbano ukuhlinzeka ngendawo ephephile nenempilo. Izinhlelo zemidlalo zinikeza intsha yabantu abadala indawo yokuzivocavoca yokuzijabulisa.

Yebo, ingaphilisana isizathu ukuhlanganiswa nobuchwepheshe, imidlalo yendabuko ingahlanganiswa nobuchwepheshe, isibonelo, ngokwenza imidlalo yendabuko ibe idijithali noma ngokusebenzisa ubuchwepheshe, ukufundisa ngayo. Ukuqwashisa nokufundisa ukufundisa isizukulwane ezintsha ngemidlalo yendabuko kubalulekile ukuze ingalahlekelwa yisikhathi, lokho kungenziwa ezikoleni emiphakathini noma ngemikhosi yamasiko. Ubungozi bokulahlekelwa bukhona uma imidlalo yendabuko ingathuthukiswa noma ingafundiswa kahle njengoba abantu abaningi bejwayele ubuchwepheshe obusha.